Swi kombisa Ubuntu hikuva munhu i munhu hi munhu un'wanyana loko va tisa swilo va ta ku seketela lahawani u nga ri na nchumu swi kombisa leswaku vanhu va na mhaka na wena ene a va lavi ku ku vona u nga khomekangi kahle.

Matsonga ya sweka maxojha maxonja ya tiviwa ngopfu hi ku hi ku dya masonja hi tiviwa futhi na hi vuswa bya dini ticondzo hina Vatsonga hi ti rhandzela na na na miroho futhi.

Varhangeri lavakulu eka mikhuvo ya ndhavuko yo yimbisa vanhu entshaveni ni hleketa ku ri i vo papa la va nga tirha lavakulu va le ka miganga yaleyo hi vona varhangeri a ni na vutivi ngopfu hi swona leswi

Eka manguva lawa vavasati a va ha ri vona lavo fana na va khale lavo tshama ndlwini va kurisa vana, vavasati va manguva lawa va tirha va ya mitirhweni i vanhu lavo famba hi timovha vanhu va nga na ti-career a a a ti lif-ini ta vona ntirho wa vona a ku ri ku kurisa vana va hlayisa na ndyangu wa vona.

Ni nga vula leswaku va vona xikombiso lexinene hikuva ni munhu wo tikhoma kahle o ka a nga rhandzi ku ngopfu munhu wo ti mi yisela hi leswi ni swi endlaku na tirha ni na movha ni na yindlu ni yile xikolweni ni kumbe n'wana se ni kurile.

Ni ta teka nkarhinyana ku vuya a ndlwini mabazi a wa kona i khale se ni rindzile la xitichini ni ta teka awara kumbe tiawara timbirhi ku ri ni fika a ndlwini mi nga vileli na ha ri kahle.

Paseka i holiday ya Vukreste leyi tlangelaka ku pfuka ka Yeso Kreste ekufeni leswi ku tshembiwaka leswaku swi humelerile endzhaku ka masiku manharhu a a vambiwile i nkhuvo wa nkoka swinene eka Vukreste lowu kombisaka ku hlula ka vutomi eka rifu na xitshembiso xa vutomi lebyi nga heriki eka vupfumeri.

Ku faneleke ku endliwa malunghiselo yo va sweka va xava na va mi xavela timpahla ti-present vekeriwa na mali u endleriwa ntlangu lowukulu.

Na mina ni pfumelana na swona minkarhi wo rila yi faneleke yi va tsongo ku ri ta hatlisa yi hundza eka swona a swi nandzihi ku ri mi tshama mi kha mi ri ku rileni mi mi zirile loko nkarhi wa ku rila wu fikile a wu fiki wu tlhela wu hundza hi kota ku mahlweni hi rihanyo ra hina.

Nkoka wa swiambalo swa ndhavuko i ku ri u kote ku ku vonakala ku ri u wela eka ndhavuko yihi se swi fanekele u muchangani u fanekele u vonakala hi xibelani kumbe hi munceka ku ri wena u wela eka machangani.

Mina ni tsakela ndlela ya sweswi yo ambala fexeni ya sweswi yi saseke ngopfu sweswiwani na ya kona yi sasekile maendlelo ya mpahla ya sasekile ya tlhela ya fanela so mina ni nga chuza mambalelo ya sweswi.

Tinxaka ta swiambalo loko ku ri wa xinuna eka ndhavuko ya Vatsonga u mbala tinjhovo ivi n'wansati ambala xibelani ambala na muceka na duku.

A xi ta languteka xi sasekile xi ri na mivala yo saseka ivi a na ti-colour leti nga leti nga bright ta ku loko ku ri swimbalo swa swa swa Xitsonga hi ku hina hi rhandza ti-oclour to saseka ni nga tlhela ni hoxetela na na eka mpahla ya mina kuve yi saseka.

Ni ehleketa leswaku swa ha ri swa nkoka enkarhini wa sweswi ku ri munhu a va na mpahla ya ndhavuko ya yena hikuva lembe na lembe hi holiday leyi ya ya September ni tsakela ku ri hi tlangela ndhavuko ya hina se ni vona swi ri swa nkoka enkarhini wa sweswiwani ku ri munhu a tshama a ri na yona mpahla kumbe swiambalo swa ndhavuko ya yena.

Ko tala ni vona ku ri xibelani tikhwini va tlhela va ambala na na mateki hi letiwani xibelani na na muceka na duku.

Eka eka mpahla ya ya ya vavasati va va matsonga a va ha mbali minceka na swibelani ntsena se va kota ku mbala na na tirhoko leti nga na ti-colour ta Vatsonga se swilo cinca i i ndlela yaleyo a ka ha mbariwi xibelani ntsena se u kota ku ri u ti mbalela hambi ku ri xikipa lexi nga endliwa hi ti-colour ta Vatsonga.

vavasati vambala swibelani na minceka ni nga endla leswaku muceka wa mina wu va na to saseka swinene ta ti-color color to hambanahambana ni endla na leswaku ku va na ma-glove hikuva hi swona swo a ni se za ni vona ndhavuko leyi mbalaku ti-glove ni endla tiglove to saseka ta vavasati ni endla ti va ta ti hoxiwa na ti saseka ti fambelana na xibelani.

Sweswiwani mpahla se yi tele la vanhu va va nga kotaku ku mbala yona hikokwalaho va nga ha mbali swi swo fana xibelani everyday masiku hinkwawo va mbala na miceke mpahla se yi tele enkarhini wa sweswi se hikokwalaho vanhu va nga ha mbali mpahla ya ndhavuko masiku hinkwawo.

Ni nga va hlamusela leswaku va faneleke ku tsakela ndhavuko ya vona hi ku kombisa hi ku ambala mpahla ya vona ya ndhavuko ku mbala mpahla ya ndhavuko swi na nkoka swinene hi ku hi ku vonisa ku tsakela la humaku kona na ku vanhu va ku ri wena wela ka ndhavuko .

Ku vona ka mina mindyangu a yi fani se a ni nge vuli leswaku vavasati va tshikeleriwa emindyangwini swi ya hi mindyangu leyi u nga le ka yona.